Bophelo boo nka bo kgethang ke ba mahaheng hobane ba jala meroho le ditholwana dijareteng tsa bona ho fapana le ho sebedisa tjhelete ho lo reka meroho le ditholwana teropong.

Ho qoba dikotsi mapolasing ke ho beha melao le melawana hona mapolasing hore o qoba dikotsi. Ka hoo, melao le melawana ena ke ka moo batho ba tla e sala morao hore mapolasing ho se ke ha ba le dikotsi. Ho hong ke hore ho qoba dikotsi mapolasing ke ka tsela ya hore ho e be le ditsela tse bolokehang le tsona kapa di-procedure tse bolokang batho.

Hore dinawa di se ke di a senyeha, di le ka bongata, ho bohlokwa ke hore di kguwe mme tse ding di leme, di hlahe.

Tseo nka bonang hore di ka rutuwa dikolong ka tsa bolemi ke ho kenya dithuto tsa temo ka hara diphaposi.

Ho ya ka dirapa, ke tla bitsa batho bohle bao ke dulang le bona di-flat-eng mme re bontshisane ka taba ena. Mang le mang a ntshe leano la hae kapa maikutlo a hae .

Ditlamorao tsa ho ja cheese kapa ho nwa lebese o na le lefu lenana la lactose intolerance ditlamorao ke hore o ka ithola o hlatsa, o eba le dimpa tse bohloko, le yona diarrhea mme le yona allergy.

Rapolasi, maemo a polasi ena moo ho roballatsehang teng ha ya bolokeha hohang ebile hao roballehe hobane ka ha re hloka tsa marobalo, re thola hore diphaposi ha di a bolokeha, ha di a re tshirelletsa mme le ona metsi a ho hlapa ha a yo le ona motlakase, a hore re hlape kapa hona re etse dijo, re phehe. Ka hoo, haeba bosiu mabone ha a yo ke ka hoo maemo ana a sa etseng hore ho ka roballatseha mona polasing ya hao.

Motswalle kajeno lena ke tlo o qoqela ka di-cooperatives tsa temo le mehopolo ya bona e sa tshwaneng, e qobellang hore ba qetelletse ba lwanne ke yona ya hore mehopolo ya bona ha e tshwane mme ho qetelletse ho ngangisanwe, mang o re tjena a sa dumellane le maikutlo a o mong. Jwale, o thola hore dintho tsa temo di a senyeha ebile ba tlohella le ntho eo ba tshwanetseng ho e etsa.

Dijalo tse nka ratang ho di jala heso ke meroho, ke tamati, khabetjhe, ditapole, dinawa le yona tjhidisi. Ka hoo, ke batla ho una molemo ka ho bula mmakete kapa yona lebenkele la ho rekisa tsona dijalo tsena.

Mmuso ka hore o fa batho naha e ommeng, ba ka ba thusa ka ho aha matamo a ka fepelang lefatshe hore le beng mongobo. Ka hoo, batho ba tla lema ebile matamo a tla ba thusa ka metsi a ho hlapa, a ho nwa le ona ho nosetsa dijalo le di phoofolo.

Ntho e thibela bonkgono ba rona ho ba beng ba dipolasi ke hore kgale-kgale batho ba bomme e ne le batho ba matsoho mme ba bontate ba etsa mesebetsi e thata. Jwale, mmuso o bone bohlokwa ba ho lokisa taba ena hobane bomme le bona ba e na le matla a ho etsa mesebetsi ya bontate le yona ho ba beng ba dipolasi, mesebetsi yohle ya bontate.

Mangangajane a jewa haholo ka lehlabula hobane letsatsi le tjhesa haholo le ka omisa diperekisi hona ka dinako tsa diperekisi, haholoholo mangajane a jewa ka nako tse eo le hona lebaka la hore diperekisi di omiswa ho ya ka nna, ke hore di ne di qoba letsatsi ne di tlosa le bodutu mme le hona mangangajane a ne a jewa ha ho se ho sena letho ka tlung.

Ha ho le tjena tsela e ntjha ya ho ngola ditlaleho fatshe le ho di boloka mehleng ya sejwalejwale re sebedisa difounu le di-recorder le yona laptop hatella ditlaleho fatshe.

Temo e entse mesebetsi e mengata haholo ka hara naha ya rona ya Afrika Borwa. Mabapi le hore temo e bapala karolo e kgolo moruong wa rona, e theha mesebetsi le di-industry ho hodisa Afrika Borwa.

Malome, ka ha baditjhaba ba jele lefatshe la boholo ba hao, o tla tlameha ho ya diofising tsa mmuso tse thusang batho ka tsa lefatshe, mme ba o thuse hore na o ka fumana lefatshe la baholo ba hao jwang ka ha le jowe ka baditjhaba.

Ee, disebediswa tsa polasi ha di na le phoso, ke di kgutlisetsa mo di tswang teng kapa moo ke di rekileng teng hobane ke bona ba nang le tsebo ka disebediswa tsena hape ha re sebetse hobane haholo re sebedisa tsona disebediswa tsena .